Ndingabiza intlanganiso ecacileyo, egxile ekuphuculeni ukusebenza, ndicacise ukuba i-social media kufuneka isetyenziswe nini. Umzekelo, ngexesha lekhefu kuphela. Ukuba kukho abasebenzi angaphazamisa kakhulu ndingenza intlanganiso zabucala, ndinikeze isohlwayo ukuba akude kubekho utshintsho kubasebenzi abaphazamisayo.

Ukuqhubeka nemfundo ngaphandle kokuphazamiseka, ukufundela ekhaya kwangabanceda ukuba bangabi semngciphekweni wokusulelwa sisifo kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zeteknoloji kwaye nakubandakanyeka kwabazali.

Ama-soap opera axhasa ulwimi lwasekhaya kwaye avisa ngobomi bemihla ngemihla, into eyenza abaphulaphuli bazive bebona bona kule meko. Iimuvi zaseMzantsi Afrika ngamanye amaxesha zifuna ukulingana nemigangatho yamanye amazwe angaphandle.

Ukunxibelelana ngokukhawuleza nangokulula, ayisoloko imalunga nemiyalezo nje. Yindlela entsha yokuqinisekisa ukuba usapho luhlala lufumana ixesha lokuthetha, lokuhlekisana kunye nokuzixhasa.

Leyo yinto ebendikhe ndiyibone isenzeka kwabanye abantu. Mna njengokuba ndinganguye umntu uthetha kakhulu, andikaze ndiyifumane leyo ingxaki ebomini.

I-voice note ngumyalezo othethwayo endaweni yokubhala. Vula iephu, uWhatsApp ukhethe umntu lo ofuna ukuthumela umyalezo, ucofe igama, lakhe ukhangele iqhosha le-microphone. Elaa iqhosha ulicinezele, elijongeka njenge-microphone. Ucinezele lona, uliigcine licinezelekile, uthumele umyalezo, uthi wakugqiba uyeke ukulicinezela. Iza kuthumeleka xana uyeke ukulicofa emveni koba uyaleze umyalezo wakho.

Kunceda ukulawula ixesha. Xa uzibekela ixesha awuchithi iiyure ezininzi ungazi ukuba ziphelele phi. Uyayazi into oza yenza emva koko, nto leyo ekuncedayo uhlale usendleleni.

Ukunyuka kweengozi, ukuqhuba uze ngaxeshanye ucofe ifowuni okanye ubukele ividiyo kunyusa amathuba okungqubana nezinye iimoto, abahambi ngeenyawo okanye izinto ezisendleleni. Kophula umthetho ukuqhuba uphethe ifowuni.

Ukufunda amaphephandaba kwi-intanethi kuluncedo kubafundi kodwa kuchaphazela amashishini ngokwehla kwengeniso kunye nomsebenzi.

Utshintsho lwenziwe yiteknoloji, iimfuno zabantu kunye nokulula okufunwa lixesha langoku. Amaphephandaba kufuneka ahambelane neli tshintsho. Abantu banokufunda iindaba simahla kwiifowuni zabo, ikhompyutha, akusena mfuneko yokuthenga iphepha rhoqo.

Jonga umthombo wolwazi, buza ngubani obhale le ndaba, ukuba ivela kwiwebhusayithi okanye iphepha ongazange uve ngalo, kungcono uqaphele. Iindaba zivela kwimithombo ethembakeleyo, njengeNews Twenty Four, ENCA, SABC News.

Umhlobo wam wakhe wahamba waya kwivenkile enkulu wafike wasebenzisa iWi-Fi yasimahla, ekufikelela kwiakhawunti yakhe yebhanki nge-ephu kamva engaqondanga. Waqaphela ukuba imali yakhe iphumile kwiakhawunti ngaphandle kwemvume yakhe.

ndingaziva ndingaphelelanga ngoba ke ukusebenza kwam, ndisebenza ngayo lefowuni, eyokuba ndingabinayo ifowuni imini yonke kuyawube ndixutha isonka emlonyeni wam. Andinokwazi uqhubekeka nemini yonke kodwa ke loo nto ayithi ndithe nca efowunini andikwazi ukwenza nto ngaphandle kwefowuni